Dibanka di akanyetsa dilo tse di jaaka dingwaga tsa mokopi, tumelelo ya batsadi, mosupi jwa gore o ikwadisitse, le le tshaeno kgotsa go tlhomama ga madi, fa di amogela kopo ya karata ya sekoloto.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto akanyetsa dilo tse di jaaka morokotso, dituediso, dituelo selekanyo sa sekoloto, le melemo mme o bapise dikarata ka go sekaseka dikarolo tseno, o bala di tshekatsheko le go sekaseka ditlhoko tsa gago ka bongwe le mekgwa ya gago ya go dirisa madi.

Maduo a siameng a sekoloto le histori e ka oketsa kgonagalo ya go amogeleduwa le go neelwa ka di peelano tse di botoka, fa maduo a bokoa a sekoloto a ka dira gore motho a gangwe kgotsa a nne le morokotso o o kwa godimo, mme o ka di tokafatsa go tlhoka gore o duele ka nako, o dirise sekoloto ka tsela e e kwa tlase le go ela tlhoko dipego tsa sekoloto.

Go tlhomamisa gore thulaganyo ya go dira kopo ya karata ya sekoloto e tsamaya sentle, tila diphoso tse di jaaka tshedimosetso e sa felang kgotsa e sa nepagalang go dira dikopo tse dintsi ka nako e nngwe, le histori e sa siamang ya sekoloto, mme o tlhomamise gore o sekaseka ditlhokego o tlhola pego ya gago ya sekoloto, mme o tlhophe karata e siametseng ditlhoko tsa gago.

Go bala le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto go botlhokwa thata, go tila dituediso tse di sa lebelelwang dikelo tsa morokotso le melawana ya go duela e ka baka mathata a madi le dikoloto.

Go itse go bala le go kwala ka tsa madi go dira gore batho ba kgone go dira ditshwetso tse di siameng, fa ba dira kopo ya karata ya sekoloto ka go tlhaloganya di peelano tsa sekoloto, go laola dikoloto le go tila dirai tsa madi.

Fa di banka di amogela karata ya sekoloto di akanyetsa dilo tse di jaaka maduo a sekoloto lotseno le selekanyo sa sekoloto le letseno, mme gantsi morokotso wa go simolola go balelwa go ikaegile ka gore mokopi o kgona go kolota le maemo a mmaraka.

Seetsi sa go ntsha tšhelete e fetang se fana ka melemo e kgang phomolo ya nakwana ya ditšhelete le go fetoga le maemo empa mathata a kenyeletsa dikelo tsa phahameng tsa morokotso di tefelo le go bolokelang dikoloto tse di senang teng gaeba di sa laolwe hantle.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi ke di tifiso tsa NSFAS le di tefiso tsa tlhokomelo ya kgwedi le kgwedi le di khojwa ka go tlhokomela ditekanyo tsa account-o, go theya di tsiboso tsa tekatekanyo e tletse le go akanya diakhaonto tsa tirelo ya go ntsha tšhelete e fetang tekano.

Dituelo tsa go ntsha madi go feta selekanyo di ka baka kgatelelo ya madi le mekgwa e fetotsweng ya go dirisa madi mme ditshenyegelo di ka fokodiwa ka go tlhoma di tsiboso tsa akhaonto go boloka mosola wa madi le go tlhopha tshireletso ya go ntsha madi go feta selekanyo kgotsa go golaganya di akanto.

Ditsela tse dingwe tsa dikadimo tsa bank-a di akaretsa go adima madi ka balekane mekgatlho ya dikoloto le badirisi ba go interneteng, ba ba ka yang boiketlo tsa morokotso tse di gaisanang thata le di peelano tse di feto fetogang go thusa baadimi go boloka madi mo morokotso ong le mo dituelong.